Ho itshetlehile ka maemo le melao ya pina eo haeba ke moetlo kapa mokete o mokete o amanang le ho thiba ho thabisa ngwana le lapeng nka ba thusa ka thabo. Batho ba bangata ba bina ka ho kgothatsa le ho babatsa ngwana e leng karolo e karolo ya setso metseng e mengata. Ene re nne re hopole hore setso se bohlokwa ho batho ba bang. Malapeng a mang ho etsetsa ngwana moetlo ho bohlokwa hobane ha a ntse a ya a hola ho na le dintho tse leng hore di mo tshireletsa ho tsona hore a di qobe ka ho mo etsetsa moetlo.

Ho tiisa le ho aha lenyalo le tsitsitseng ho hloka boiteko, kutlwano le lerato le sa kgaotseng. Mona ke maikutlo a ka mabapi le ka moo banyalani ba ka matlafatsang kamano ya bona. Ya pele, puisano e e bohlokwa le kutlwano. Banyalani ba lokela ho buisana ka ntho e nngwe le e nngwe ka botshepehi le hlompho. Ho mamelana ho bohlokwa ka ho feta feta ho ngangisana ho hlompha. Lenyalo le tsitsitseng le hauwa hodima hlompho. Ha o motho ya ratang ho ikutlwa a sa hlomphiwe ka hona mantswe le diketso tsa hao di lokela ho bontsha hlompho le lerato ka nako tsohle.

Ke rata haholo dijo tse tse sehla tse fresh, haholoholo haele Mariha. Ke rata ho pheha sopho ya dinawa le masapo e tjhesang hobane ha o e jele o ikutlwa o futhumetse haholo, o natefelwa ke hore o nno o je masapo ana a kopane le dinawa. O a je hamonate ka papa. Ehlile ke tseba ho pheha le tse ding tsa tsona. Sopho ke e nngwe ya tse bonolo, O pheha nama, nama le meroho jwalo ka dierekise, dihwete le ditapole. O di kopantshe ka hare ho pitsa e le nngwe. O di noke hamonate. Braai yona ke e bonolo ho fetisisa. O hloka nama o e noke ka di-spice. Ha o qeta o be o e beha ontong, o e besa. Ha o qeta o be o ja ka papa e tjhesang, o kentse le salad ya tamati.

Basotho ba nka kobo e le seaparo sa bohlokwa hobane e na le o moelelo o moholo setsong le nalaneng ya bona. Mabaka a etsang hore kobo e be bohlokwa ho Basotho ke ana. Ya pele, letshwao la setso. Kobo ha e felle fela ho futhumatsa empa ke letshwao le boitsebahatso Basothong. Ha motho a apere kobo o bontsha hore ke karolo ya setjhaba sa Basotho. Ya bobedi, tshireletso ho boemo ba lehodimo. Lesotho ke naha enang le serame se matla, haholoholo Mariha le ha ho le lehlwa, le Mariha le ha lehlwa le na. Kobo e thusa ho futhumatsa batho ha ba sebedisa kantle kapa ba le leetong. Ya boraro, letshwao la boikarabelo. Kobo e amahangwa le ho kena sethaleng setjhaba bophelong.

Ditsebi di na le tsebo e pharalletseng le boiphihlelo ka ditsamaiso tsa moruo, dipolotiki le meralo wa setjhaba. Ba ka thusa ho bontsha ditlhoko le dikotsi tse ka bang teng. Keletso e fumanwa ho ditsebi e ka thusa ho rala merero e tsitsitseng le e sebetsang ka mokgwa o molemo ho latela ditlhoko tsa setjhaba le moruo. Ditsebi di ka fana ka tlhaloso e tswelang pele mabapi le phetoho ya maemo, ho fana ka mekgwa e metle ya ho rarolla mathata le ho boloka kgotso le lekgolo le lekgolo. Ha ho, ditsebi di ka thusa ho fumana tshepiso e ho tseba ya ho boikarabelo le ho lemoha mathata a ka bang teng ka potlako le ho qoba ditshitiso.

Sehwapa se entsweng lapeng se kaba se le monate haholo bakeng sa ba bang hobane o kgona ho laolwa metswako e entsweng e kenywang sehwapeng seo le tatso ya teng le mekgwa ya teng. Sehwapa se rekiswang lebenkeleng sehwapa se rekiswang lebenkeleng hangata se phetha se phethela melao ya boiketlo le sebopeho seo sa sehwapa se boleng bo hodimo. Ekaba monate sekaba monate haholo hobane se entswe ke basebetsi ba nang le boiphihlelo. Dinepe tsa lebenkeleng hangata di na le metswako ya sejo se itseng le disebediswa tse ntjha tse fumanehang mabenkeleng tse ka kenywang tatso e monate le ho boloka sehwapa se phetse hantle nako e telele.